Ngiyawuthanda lo mthetho omusha ukuthi kukhokhelwe amaphakhingi ngoba uma imoto zipakile lapha kushuthi zizobe zigadiwe, kuzoba khona umuntu uzoziqapha loko kuzobe sekwehlisa izinga lokutshontshwa kwezimoto emamoli ngoba iy'moto ziyatshontshwa kakhulu emaphakhingi. Imoto uyishiye ungene esitolo uyaphuma imoto yakho ayisekho ephakhingi so, ngiyacabanga ukuthi loko kuzolehlisa nezinga lokuntshontshwa kwazo iy'moto ngakho ngiwubona umuhle kakhulu lo mthetho omusha.

Yebo, wona mngani wami amathekisi kwesinye isikhathi, eye abenako ukuthi angaphephi ngenxa yezimpi zabo ababuye bayivuse koda iwona engiwabona ephephile kunokuthi usebenzise i-Uber ngoba i-Uber iyabiza kanti futhi ayiphephile, abantu bayakwazi ukuthi akuthumbe ungaphinde utholakale noma ahambe ayokubulala ayokunquma, akudayise. Kanti amatheksi ashibhile futhi nawo a-right, a-right kakhulu so, ungawethemba wona amatheksi kune-Uber iwona engiwabona encono kakhulu.

Umngani wami wake wathikanyezwa naye isiteleka samphazamisa kakhulu yena ngoba wagcina engakwazanga ukuthi aye etohweni ngoba leso siteleka saba khona nje ngithi iy'nsuku ezintathu koda yena akayanga emsebenzini iy'nsuku ey'mbili. Kulesithathu wazama ukuthi apatanise azame ukuthi athole noma itekisi, wabamba itekisi kunzima kona ngoba wagcina efike late nangalo lolo suku ngoba kwakunzima impela evalile amabhasi.

Ngincamela ukuthi ngisebenze emabhasini ngoba amateksi imali yakhona ayilingani neyamabhasi emabhasini kuyaholwa, kuyaholwa ngoba phela ibhasi likhulu so, amatekisi mancane amatekisi ungaliphinda nje ngathathu ukuze ukwazi ukukhipha ibhasi eliphelele so, ngiyazi ukuthi nje ngelodi eyodwa ngenze imali, kmali enjengemali. Kanti itekisi osukwini mhlampe lenza amalodi amathathu, lenza amalodi amathathu emva kwaloko liphele usuku nangakusasa, kani ibhasi lawo malodi lawo amathathu itekisi kuba ilodi eyodwa ebhasi mase uliphinda kabili-ke amalodi amabili ibhasi wenza imali enjengemali lapho.

Endaweni umgwaqo wakhona awumuhle neze, sesibikile kaningi kuthiwa uzolungiswa koda asiboni mehluko ngicabanga ney'nyanga sezize zaphela azawuseveni umehluko asiwuboni, kunaloko sogcina engathi sesamba kubhuqu manje ngenxa yokuthi itiyela linemigodi, imgodi emkhulu. Manje inyathelo ebese siyithatha ukuthi sizovele siwuvale lo mgwaqo sivele sishaye isiteleka, sishaye itoyitoyi siwuvale kungabi khona imoto engenayo, kungabi khona imoto ephumayo, mhlampe-ke sesozwakala-ke uma sesenza kanjalo.

Ukuqinisekisa ukuthi imithwalo ayilahleki kuwukuthi imithwalo ihlala endaweni ephephile ukuze abagibeli bezonethezeka nabo nemthwalo yabo.

Ukuthi abagibeli kufanele baphatheke kahle bangahlukumezeki bathole abakufunayo uma be-oda izimpahla zabo kufanele ukuthi ihleli kahle imithwalo yabo, ayilahleki ihleli endaweni ephephile ethi noma umgibeli esehlika akwazi ukuthola impahla yakhe isaphelile futhi iphelele, ingalimele.

Ungaqinisekisa ukuthi ngiqoqa imithwalo yami kusanesikhathi ngiyiqoqele ndawonye, uyiqoqele ndawonye ukuze noma ithi indiza ifika ingaqali ngibambe ngiyeka.